Jwala le dithethefatsi di sentse maphelo a tjhaba sa Rantsho. Re bona ba ba ngata ba sa finyella menyetla e ne ba ikemiseditse ho finyella ka baka la jwala le dithethefatsi. Di etsa motho e ka ha nke hantle di senyetsa motho bokamoso. Ka mantswe a mang ke lemosa bohle hore re hlokomele re tlohele ho inehella ho jwala re le batho le dithethefatsi. Re shebane le thuto, re shebane le bokamoso ba rona hore re kgone ho phela maphelo ao re a batlang. Jwala le dithethefatsi ha hona mo di tlo isa teng.

Motswalle wa ka, o a tseba hore seka ha o so na le kokwanahloko ena tlamehile o itlhokomele. Ka hoo, haeba o ya sekateng le motho wa ntate. Ke kopa o sebedise kgohlopo ngwaneso. O leke le ho ba le molekane a le mong. O itlhokomele, o nwe meriana le dipidisi tseo o di tholang clinic-ing kapa teng sepetlele. O je le dijo tse ahang mmele.

Bothata banna ha se ha ngata ba buang ka mathata a bona. Haholoholo ha e fihla ntlheng ya tlhekefetso. Empa ke tshepa hore ha a le mong a ka hlahella a ka thola thuso. E be le hona a eletse ba bang ho hlahella hore le bona ba kgone ho fumana thuso. Hobane nthwena e akaretsa ka hohle mahlakore.

Ha se nnete, batho ba nang le mathata, batho ba ba kopanyang le bofuma bophelong. Ke bona ba etsang bana ba ba ngata. Barui ha ba etse bana ba ba ngata. O tlo fumana lelapa le bana ba babedi kapa ba bararo.

Ha ngata o tla bona motho ka ho sa robale. Ha ngata ha ba robale hantle batho ba nang le mathata a kelello. Ha a je hantle, ha a sa ya mosebetsing, ha a na sebetsa kapa sekolong. Ho sa kopana le metswalle, ha sa ja le hantle. O sa itlohele Itse ha sa itlhokomela. Ba bang ba inehela dithithifatsing le hona jwaleng.

Ke tshepa haholo lebollo la sepetlele. Hobane tsohle tse hlokahalang ho etsa hore tsamaiso ya yona tshebetso ena e be le bohlokwa, e be hore motho a lo etsa ha a be le tsona ditlamorao tse seng hantle. So ke ka lakatsa bohle bo ntate, bana ba bashemane ba ye sepetlele ho lo bolla. Hore maphelo a bona a bolokehe le tsohle tse mmeleng di bolokehe. Ba thole thuso e hantle ya bophelo bo botle.

Batho ba nang le bofokodi ba hlokomelo ba hloka batho ba haufinyana ho bona. Batho ba nang le mamello, batho ba nang le kutlwisiso. Jwale ha e le hore ntate mono ke ena o sa na le bothata ba ho fokola kelellong, ke tla dula ke na le ena ka nako tsohle, ke na le mamello, ke mo thusa ka hohle hohle ka mo kgonang mo ka moo ke kgonang ka teng. Hore a kgone hore pelo ya hae e kokobele, a thole lerato la lehlokang le mofuthu.

Ho ya ka pono ya ka, ke nahana ha se ntho e lokileng hore batsofe ba patale le hona poraefeteng. Ho ya ka pono ya ka, hohle moo batsofe ba tlamehileng ho thola pheko. Ke nahana ba tlamehile ba dumellwe hore ba seke ba patalwa, e be bona ba tlisang pele hore ba fumane tshehetso. Hobane ba baholo ba phetse nako e telele, ba bang ba bona se ba le haufi le ho tsamaya. Ha ba thole le tjhelete e kalo e lekaneng, ba hloka thuso. Jwale ha se ntho e lokileng ho re ba patale poraefeteng clinic tsena tsa rona tse re di tsamayang.

Sena se etsahalang ha e le hore ngwananyana o imme. Moshemane le ena tlamehile a fete ho tsohle tse ngwananyana wa feta ho tsona. Haeba ngwananyana a saye sekolong le yena a dule hae a srka ya sekolong a lo sebetsa hoba e se tloba ntate o motho a be teng. A rutwe boikarabelo ba ho wa motswadi, ho hlokomela bana ho be le sekolo moo ba ka rutuwang teng hore ebe bo ntate jwang. E be batho ba tshehetsang jwang bananyana ba ba sentseng. Ba thole le yona tekanyo ya hore ho tlo etsahalang ha ngwana a sa hlaile a tlamehile ho ba ntate.

Batsofe ba rona ba hloka hore ba thole thuso poraefeteng, ba dumellwe hore ba tsamaye ba bone dingaka tsa poraefete ba sa patale. E ka ba mmuso o ka ananela sena.

Ha feela Basotho ba rona ba ka amohela ho ya di-clinic-ing, ba bone dingaka, ba nke di pheko. Tsohle di tla siyama, tsohle di tla tsamaya ka tsela. Batho ba bo rona ha ba na mamello, ha ba na le kutlwisiso, ha ba rate ho ithuta ka mafu a mangata. Jwale ho bona motho a rekisa botlolo e mo tshepisang hore o tlo fola hang hape, wa e nka. Empa ha ho thwe ba ye di-clinic ba thole pheko ha ba batle ho ba re meriana e nka nako ho sebetsa, meriana ha e sebetse. Bothata ke batho ba bo rona ba shebile hore ba fole ka pele pele ba sa itlhokomele ke bona bothata.

Ee, ke nahana ho nepahetse ho boloka ngwana e sa le lesea.

Ntate, ke kopa o itlhokomele ha o fihla hae, o hlape leqeba ha bedi ka letsatsi. O apesa moo ha nngwe tsa letsatsi. Haeba o bona hona le ntho e tlang hosane sa e utlwisising, o kgutlele ho rona re kgone ho o thusa. Haeba o ikutlwa o se hantle, o nwe meriana le pheko tseo re o fileng tsona mona clinic-ing ntate.

Ke dumela hore motho e mong le e mong o na le tokelo mmeleng wa hae. Ha e le hore ha o rate ha ntho e itseng e etsahalang kapo ha e le hore ha o thabele ho kopana le motho wa ntate kapo motho wa mme ke tokelo ya hao hore e se ka etsahala. Ke ntho ya bohlokwa hore e dule e setjhaba sa Rantsho dipetleleng le hona di-linic-ing.

Malapa a mangata a lahlehetswe ke beng ka bona. Batho ba ba ngata ba ile ba hlokahalang, ha ba ileng ba phela ba la ba lahlehelwa ke kelello ka ho dula ba le ba nako e telele. Ba bang ba seka kgona ho fola. Jwale e sentse maphelo a mangata, e seng ntlo malapa a mangata. Ke tshepa hore Modimo o tla re hlokomela, a re dula ntse re hlokometse hore re seka feta moo hape. Ke ntho e bohloko.

Ha hona ntho e bohloko se ba ya sepetlele, e be ha o fumantshwe thuso eo oe hlokang. Dingaka tsa hona tjena le bo mme nurse ba hona tjena nkare ha ba na pelo, ba na le pelo tse kgutshwane. Ba tenehela batho ba bo rona ka pele. Ho bohloko ho shebella motho a dutse a sa thole thuso. Ba bang ba hlokahalla hona di tulong ba hloka ba bona ngaka. Ba bang ba kgutla ba sa fumantshwa pheko e lokileng ba kgutle fela ya dipidisi tsa mahlala. Ke ntho e bohloko e kileng ka e bona ka mahlo a ka eo.